Fa ke gopola ya me e kgolo ya go fofela ke ikutlwa ke itumetse thata ebile ke na le tlhompho e kgolo. Ke ne ke fofela kwa mafading a lewatle, mo lefelong le le nang le pono e ntle ya metsi a botala le magweng a a rileng. Go fofela foo go ne go fetsa bothata jwa me jwa letsatsi le letsatsi mme go montsha lefatshe ka tsela e ntšha, go dira gore ke ikutlwe ke gololosegile ebile ke itumetse ka botlalo, go feta moo e ne e nkopa go iketleletsa maemo a sa tlwaelegang le go itlhokomela fa ke le kwa godimo mme, ka lemoga botlhokwa jwa go nna le kelotlhoko le boitshwaro jo bo siameng mo botshelong. Ke e e neng e sale motlhofo mme e nkitsise maitemogelo a sa lebalege.

Ee toro ya me e ka nna go pagama sefofane, ke rata go pagama sefofane ka gonne go dira gore ke ikutlwe ke kgololosegile. Ke kgona go bona lefatshe ka tsela e ntšha, mme gape ke bona dipono tse dintle tse o sa kgoneng go di bona fa o ntse o tshelwang mo lefatsheng fela. Go fofela go nkgopotsa ka kgololosego ya botshelo le kgolo ya bokgoni jwa go itlhompha le go itshwara mo maemong a a sa tlwaelegang, le ga o ntse jalo batho ba bangwe ba tshaba gore fofela ka ntlha ya kgatlhego ya maemo a kwa godimo, phefo, kgotsa diphatsa tse di ka tswang mo sefofaneng. Ke tshepa gore ke mongwe wa ba sa tshabeng ka gonne ke kgona go itumella boitumelo jo sefofane se bo tlisang, mme ke a itse gore baboammaaruri ba tlhomamisa tshireletso ka nako tsotlhe ka jalo ke ikutlwa ke sireletsegile. Go fofela go nna monate fa o ikutlwa o itekanetse ebile o iketlile.

Tsala ya me nka mmotsa gore a book-e leeto ka nako, a netefatse ditokomane, a itlhophise ka thepa, a tlhokomelo nako ya sefofane, a tsebe melao ya immigration le customs, a tlhophe le tsela ya go kwa lebang lefelo leo e leng Nigeria, mme a itshware sentle.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo ditoropong, ke selo se se botlhokwa ka gonne e thusa batho ba le bantsi go fitlha kwa mafelong a farologaneng ka theko e kwa tlase. Se ke se ratang ka dibese ke gore di dirile gore batho ba ba senang dikoloi tsa bone ba kgone go tsamaya ka bonako le ka tshireletso, hape dibese di fokotsa go tsena ga dikoloi tse dintsi mo ditseleng ka jalo di thusa mo go fokotseng kgatelelo ya sepodisi. Le fa go ntse jalo se ke sa se rateng ka tsela e e dibese di tsamayang ka gore, ka dinako tse dingwe di a diega di tletse batho thata kgotsa ga di tsamaye ka nako e tlhomilweng, seo se ka dira gore go nne thata go ikanye dibese letsatsi le letsatsi, segolobogolo fa motho a na le tiro kgotsa dithuto tse di tlhokang nako.

Fa ke le ka go dirisa karata e e botlhale .

Se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke boikokobetso, boikanyego le go tshepa melao ya tsela. Mokgweetsi yo o siameng o tshwanetse go nna a lemoga maemo a mo dikolong tsa bese le mo ditseleng, a tshwanetse go tlhokomela batshameki ba le tletse, a tsaye dikgato tse di tlhokegang go fokotsa dikotsi le go dirisa nako ya tsela ka tsela e e maleba.

Fa go na le seteraeke sa bakgweetsi ba dibese, dikotsi di ke tlala mo toropong ka ditsela tse dintsi sa ntlha go ka nna le kgatelelo e kgolo mo ditseleng ka ntlha ya gore go sena dibese tse di tsamayang batho ba ka nna ba feleletsa ba lekanya go di tsenela dikoloi tse dingwe tse di kgethegileng, mme seo se ka tsenya kotsi ya ditiragalo tsa kotsi ya koloi. Gape go ka nna le go diega ga batho go fitlha kwa tirong, batho ba ba yang kwa tirong ba ka amega ka gonne ga go na dibese tse di tlhokegang go ba tsamaisa, mme ba ka nna ba tlhoka go batla diphetogo tse di oketsegileng tse di ka feleletsang ka go latlhega, go palelwa ke nako kgotsa kgatelelo e kwa godimo, ka kakaretso strike se ka dira gore tsela e nne kotsi batho ba ikutlwe ba palletswe, mme go tlhokega dibese go dira gore batho ba oketse kgatelelo le matshwenyego a letsatsi le letsatsi. Go botlhokwa gore puso le badiredi ba dibese ba dirisane go bona tharabololo e potlakileng go fokotsa dikotsi tse di ka nnang.

E ka go ema ka dinao o ka dira eng, nka netefatsa mabaka a go ema, ka bontsha mamelo le go itlhophisa, ka batla diphetogo, ka tshwarela boitekanelo ke mabaka a me a o.

Ee ke kile ka siwa ke bese mme seo se dirile ka ntlha ya gore ke ne ke tsogile ka bonnye, ke ne ka ikanya gore bese e tla dira ka ntlha ya sepodisi mme ya fitlha ka nako ya yone. Fa ke fitlha kwa lefelong la go emela ke fitlhetse e se e tsamaya mme ka se gone go e tshwara, go siwa ke bese go ne go dira gore ke ikutlwe ke tshwenyegile le kgatelelo ka gonne ke ne ke na le nako e e rileng ya go fitlha kwa tirong ke ne ka tshwanela ke go batla mokgwa o mongwe wa go tsamaya, mme seo se dira gore ke feleletse ke le morago nyana mo tirong. Maitemogelo a ntseng jalo a nthutile gore go botlhokwa go tsoga ka nako, go iketleletsa pele ga nako le go emela bese pele ga nako ya yone. Go siwa ke bese ga se sengwe se se monate mme go ruta botlhokwa jwa go nna le thulaganyo le boikarabelo mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.